Iinthelo ezitjalwako ngendaweni yangekhethu, maperegitjhi, ma-appelkoos, magwava, suur lamuni namahabhula.

Umphakathi uzokwazi ukuthi usizeke nabaneenthelo ezitjaliweko, bazokwazi ukuthi bazithengisele amavikili amakhulu begodu bazokwazi ukuthi bavule amathuba wemisebenzi ngaleyo ndlela begodu bazokwazi nokuthi bonge imali yokuthenga iinthelo. Angekhe basaya emavikilini bayokuthenga iinthelo ngombanyana bazitjalile.

Iinthelo kukudla lokhu esikwazi ukuthi sikutjale begodu esikwazi ukuthi sikudle, ngaphandle kokuthi sikupheke.

Libhanana, li-orentji, madribe, lihabhula nepiyere.

Isithelo engisithandako, ngithanda ipiyere.

Iinthelo zinezakhamzimba ezisiza umzimba kobanyana uphile kuhle begodu ukwazi ukuthi ulwisane namagulo ahlukahlukeneko.

Umuntu nakadla isithelo sinye qobe lilanga, kuyamsiza loyo muntu loyo kobanyana amagulo angamsahleli ngaleyo ndlela begodu umzimbakhe uba namandla wokulwisana namagulo amsahleleko, loyo muntu loyo angekhe azithole aya qobe nyanga kwadorhodere.

Iinthelo ezimila ebusika lipiyere, lihabhula, ligwava, li-orentji nephopho.

Iinthelo ezimila ehlobo, likhabe, ipenabhula, mumengu, madribe namaperegitjhi.

Iinthelo ezifumaneka eSewula Afrika kwaphela, marula nepremu.

Iye, ngicabanga bona kulungile. Abentwana banezakhamzimba ezisibaga, yeke nabadla iinthelo qobe lilanga lokho kunikela izakhamzimba zabo amandla wokulwisana namagulo ahlukahlukeneko.

Iye, ngicabanga bona kubalulekile, imizimba yabantu abadala ithanda

Ibhanana kusithelo esibumbeke njengomuno uthubhakghuru, esinekhasi elitjheli.

Ibhanana linombala osarulana.

Ebhananeni kutholakala u-Vitamin A.

Ivithamini C isiza umzimba womuntu kobanyana ulwisane namalwelwe afana nokukhohlela nofana umgomani.

Iinthelo ozidla zingakaphekwa, li-orentji, ibhanana, ihabhula, ipiyere neperegitjhi.

Ngokwazi kwami, asikho isithelo ekufuze usipheke ngaphambi kobana usidle.

Iinthelo ezihlaza ngokombala, lihabhula, ipiyere, likhabe, madribe kanye nekiwi.

Iinthelo ezibovu ngokombala lihabhula, ipremu, i-granaat, strawberry kanye ne-raspberry.

Iinthelo ezisarulana ngokombala, bhanana, penabhula, phopho, umengu kanye negwava.

Ihabhula ngelinye leenthelo elinezakhamzimba ezinengi. Liyakuthi lirhelebhe umuntu ukuthi angabi namathuba amanengi wokuba nobulwelwe betjhukela begodu liyakwazi nokuthi umuntu limrhelebhe lokha nakafuna ukwehlisa umzimba.

Ehabhuleni kutholakala u-Vitamin E kanye no-Vitamin B six.

Ukutjalwa kweenthelo enarheni yekhethu kunomthelela omuhle ngombana siyakwazi ukuthi iinthelo lezi esizitjalileko sizithengisele iinarha zangaphetjheya nofana iinarha ezibomakhelwana, lokho kwenza ukuthi umnotho wethu ube namandla.

Iinthelo ezifuna umtjhiso, mumengu nebhanana.

Isithelo esisetjenziswa ukwenza umtjhoga wokulapha likhabe.

Awa, ukudla iinthelo ngamalanga angekhe kumgulise umuntu ngombana iinthelo zizele izakhamzimba. Izakhamzimba zirhelebha umzimba ukulwisana namalwelwe.

Iye, umuntu angakghona ukuthi azitjalele iinthelo ekhaya. Ekufuneka akwenze ukurhubhulula kobana ziinthelo ezinjani ezifanele iindawo yangekhabo nehlabathi yangekhabo bese uthola iintanga, uyatjala.

I-kiwi sithelo esibumbeke njengebholo, esinoboya ngaphandle, ngaphakathi sihlaza, sineentanga ezinzima.

Ikhokhonadi kusithelo esibumbeke njengebholo, ngaphandle esinzuthu, esinoboya obunengi, obunzuthu, ngaphakathi simhlophe begodu sinamanzi.

Elinye lamavithamini elitholakala kukhokhonadi lisiza ukuqina kanye nokuphila kuhle kwamathambo.

Umengu kusithelo esibumbeke njengeqanda, esinombala osarulana nofana obovu. Ngaphakathi sinombala o-orentji begodu sinentanga ebumbeke njengeqanda.

Ivithamini elitholakala emengwini lisiza ukukhula kuhle kweenhluthu kanye nokuphila kuhle kwesikhumba.

Ikhabe sithelo esibumbeke njengeqada kodwana esikhulu, esihlaza ngaphandle, ngaphakathi sibovu begodu sineentanga ezinzima begodu sinamanzi amanengi.

Iinthelo ezizimilela emmangweni ihlobotjhani kanye nomtshatlhu.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zikhule, ikiwi, ibhanana, orentji, igwava kanye namadribe.

Iinthelo ezingafuni umtjhiso bona zikhule, lihabhula, liperegitjhi, lipiyere, li-apricot kanye nepremu.

Ilamule sithelo esibumbeke njengebholo esitholakala ebusika khulukhulu, esi-orange ngokombala ngaphandle, ngaphakathi sinamalungu begodu sinamanzi.

Ivithamini etholakala elamuneni isiza umzimba kobanyana ukwazi ukuba namandla khulukhulu ebusika, ukulwisana namalwelwe afana nomgomani.

Umengu uhloma ethwasahlobo kungombanyana kusithelo esidliwa lokha nakutjhisako, kusithelo esifuna umtjhiso ukuthi sihlome begodu sikhule kuhle.

Uswiri ungomunye wesithelo esikhambisana nelamule. Sithelo esilwisana namalwelwe afana nokukhohlela, siqinisa amasotja womzimba kobanyana ajamelane nobulwelwe lobo.

Iinthelo ekwenziwa ngazo i-wayini, madribe, lihabhula, ipiyere, ma-strawberry kanye nepremu.

Iinthelo ekwenziwa ngazo ijuzi, ipenabhula, apricot, mengu, orentji kanye neperegitjhi.

Iphopho emzimbeni womuntu isiza ukuphila kuhle kwehliziyo kanye nokubona kuhle kwamehlo.

Ivithamini A kuphopho usiza ukwehlisa amathuba wokubanjwa yikankere, u-Vitamin C wehlisa ukuvuvuka okukhona emzimbeni.

Iinthelo ezisiza ubulwelwe bamehlo, yi-apricot, mengu kanye ne-orentji, nofana ilamule.

Umhlobo wehlabathi oveza iinthelo kuhle, yi-loam. Le yihlabathi ekwazi ukubamba amanzi begodu ezele ngemifino.

Iinthelo ezifuna amanzi ukuze zikhule kuhle, yiphopho, lipiyere, ihabhula, cranberry kanye ne-bleUberry.

Iperegisi sithelo esifumaneka ehlobo, kusithelo esilingana nebholo yegalufu, esisarulana ngaphandle, ezinye ziba bovu ngaphandle begodu kusithelo esinamanzi amanengi, ngaphakathi siba nentanga enzuthu.

Imirorho mifino etjalwako, ehlazana begodu ibe namakari, elungele imizimba yethu.

Nawutjala umrorho, uthoma ngokuwufaka entwanyaneni encani, uwenze iim-plaatjies, ubekele amalanga. Uthi nase umkhulu, ukhiphe entwananyeni encani, kube khona uwufaka phasi bese uyawuthelelela.

Imirorho eyandise ukutjalwa ehlobo, sipinitjhi.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika, yikhabitjhi.

Ihlabathi eyenza bona imirorho imile kuhle kuyihlabathi ekwaziko ukubamba amanzi.

Kuqakathekile bona abantu badle imirorho ngombana imirorho inezakhamzimba ezinengi ezifuneka emzimbeni yethu. Imirorho inezakhamzimba ezenza kobanyana umuntu abone kuhle, zenza kobanyana isikhumba sakho sibe sihle, inezakhamzimba ezenza kobanyana ihliziyo yakho ipompe kuhle igazi, inezakhamzimba ezenza kobanyana iinhluthu nofana amazipho womuntu akhule kuhle.

Iye, kuqakathekile bona abentwana badle imirorho. Abentwana nabasakhulako imizimba yabo ibuthakathaka begodu bayayidinga izakhamzimba ezitholakala emirorhweni ukuze bakhule kuhle, amathambo wabo aqine, bakwazi nokubona kuhle emehlweni basakhula.

Imihlobo yemirorho engiyaziko, ngazi isipinatjhi, ibhedrudi, mphurhu, irude kanye nembuya.

Spinatjhi mrorho otjalwa ebusika nofana otjalwa ehlobo, oneempande ezimhlophe, olikari.

Isipinatjhi emzimbeni womuntu sisiza ukulawuleka kobulwelwe beswigiri, sisiza ukulawuleka kokupompeka kuhle kwegazi begodu sisiza nokuphila kuhle kwamathambo.

Imirorho isiza abafundi esikolweni kobanyana bakwazi ukuqalana kuhle neencwadi, bangaphazamiseki begodu bakwazi nokuthi bathole izakhamzimba ezifunekako.

Iye, omunye nomunye umuntu angakghona ukuthi azitjalele imirorho, okufunekako nje ukuthi ufumane ihlabathi ekulungeleko ukutjala imirorho yakho begodu uzifumanele neentanga.

Itamati sithelo esibovu ngokombala, esande ngamanzi begodu kesinye isikhathi kuyaba sithelo nofana umrorho.

Into ongayenza ungalinga ukubawa isizo eenkhamphanini zangeqadi nofana kurhulumende.

Unobangela wokobana kungasathengwa isivuno sakho bangaba banengi, kungenzeka bona isivuno asisi yi-quality ebayifunako nofana isivuno sakho asikavuthwa kuhle.

Isiphila esithengwa khulu kusiphila esimhlophe.

Unobangela wokobanyana eSewula Afrika, ikoroyi ingatjaleki ngobunengi, kungaba ngunobangela wokuthi eSewula Afrika kunomtlhago wamanzi wokuthelelela ikoroyi leyo, begodu kungenzeka kobanyana ihlabathi yeSewula Afrika, ayikho ebujameni obulungele ukutjala ikoroyi.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu eentolo ayisesekho.

Umuntu loyo angarhwebelana neenarha ezidosa emhlweni, iinarha ezifana ne-Ethopia nofana i-Pakistan.

Iye, lelo liqiniso.

Ungalinga ukuthi utjale ikoroyi, khulukhulu ngesikhathi lapho izulu lithoma khona ukuna.

Iye, singawaletha amatjhuguluko amanengi, ngombana iinarha ezinengi azikwazi ukutjala isiphila ngenca yobujamo bezulu bazo.

Fanele uthome urhubhulule, wazi kobanyana ngiziphi iintolo eziwutlhogako umkhiqizo wakho.

Imbewu ungakwazi ukuthi uyithenge ngeentolo la kuthengiswa khona imbewu nofana uyibawe komunye umlimo otjale amanamune.

Amahabhula abovu ungawathola esifundeni se-Western Cape nofana e-Eastern Cape ngobunengi.

Nawudle isiphila uyakghona ukuthi usuthe ama-iri amathathu ukuya kamane.

Ama-avocado ngekhethu afumaneka lula khulu, sitjale imithi yakhona.

Umraro ungaba sekutheni, iinkomo lezo azinayo ikomo eduna ezokwazi ukuthi izimithise.

Ngivumelana nabo, ngombana ikabi nayo nase iluphele khulu inyama yakhona isuke iqine.

Iye, inyama yakhona ingaba yingozi ngombana zidle iinsila.

Okhunye ongazipha khona, ungazipha itswayi begodu namanzi amanengi.

Unobangela kungaba kukuthi le oyihlabe ngekambiso yesikhethu, akhange iphophiswe kuhle ukuthi igazi leli liphume loke kungabi nalapha lijama khona.

Iye, inyama yakhona iba nepilo.

Awa, ngicabanga ukuthi ukunambitheka kwenyama kuya ngokuthi ihlatjwe njani.

Iye, lokho kuqakathekile.

Indawo la bangazithenga khona khulu kuKwaNdebele eMpumalanga.

Amathambo ungawathengisela abanye abantu nofana uwathengisele amabhutjhara.

Iye, angicabangi kobanyana inyama leyo izoba nomraro.

Iye, ngicabanga kobana zidla ngokwaneleko.

Awa, ngicabanga kobana kufanele uziphe ukudla ngesikhathi sokudla, ingasi nalokha nase kusikhathi sokulala.

Lokho kungabangelwa kukuthi anonile begodu anamafutha amanengi emzimbeni wawo.

Awa, angiwuboni umraro wokuthi iinkomo lezi zoke zihlale ngesibayeni sinye, ikani nazingalwiko zona.

Indlela engibona incono ngile yokuthi, uzondlele lapho zihlala khona.

Kokuthoma ngingafuna ukurhubhulula ngazi kobanyana iinkomezi kuze njani zitjhefeleke, yini eziyidlileko nofana eziyiselileko nofana umtjhoga ozenze zatjhefeleka. Bese kusukela lapho ngizokwazi ukuthi ngikubalekele ukusebenzisa leyo nto leyo eyenza kobanyana zitjhefeleke.

Into ongayenza kukobanyana uzame uthole omunye udorhodere.

Awa, bazise kobanyana iinkomo zakho zinomkhaza, balinde amalanga nyana uzifake isihlahla semikhaza.

Iinkomo ungazisa kabili nofana kathathu ngomnyaka edibhini.

Awa, akusizo zoke iingodi lapho iinkomo zenyama ziphila khona kuhle. Kanengi zivamise ukuphila khona kuhle endaweni yangebhosa.

Awa, awuwarhabi leso sikhathi esilungileko.

Awa, lokho angekhe kuzibangele bona zonde.

Awa, angiboni kunomehluko kuyafana nokusenga ngomtjhini.

Awa, kufanele ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Awa, azikhethi ubulili.

Ngicabanga kobana inyama yakhona izokudleka.

Zisengwa iinyanga ezintathu ukuya kezine.

Ungazilethela amanzi ngobuduze.

Iye, awa amabisi wona awafani ahlukile.

Awa, nami ngingafuya izimvu zimage khulu.

Into ongayenza ungalinga ukuthi izimvu zakho uzivalele, zihlale ziphephile.

Izimvu nazipholojako, vane zeqe umtlhala womuntu ozilileko.

Ungafaka itlogo ezimvini ezimbili ukuya kezintathu, ukuthi ukwazi ukuzwa lokha nayikhambako.

Iye, ingenzeka into enjalo. Iinlelesi zinamaqhinga amanengi wokuphumelela ekwebeni ifuyo.

Iye, nawungazijayeza kobanyana qobe ngentambama nazibuyako zifumana itswayi namkha isiphila, zizozibuyela nelanga lingakatjhingi.

Imvu ilungele ukuthengiselwa ukuhlatjwa nasele ineenyanga ezilisumi nambili, kungombana inyama yakhona isathambile izokwazi ukudleka.

Kungombana amaqanda siwasebenzisela izinto ezinengi, ukufaka hlangana ukubhaga nofana ukuwadla.

Iimpera ungazibandula kobanyana zikwazi ukugijima begodu zingenele imijarho yeempera, eyenzeka e-Durban July.

Angayithengisa eenthabathabeni zeentolo.

Inyama engathengwa msinya ngeyosiweko.

Izinja zizokwazi ukuthi zibuthelele izimvu, lokha nakusikhathi sokuvalela.

Imvu ungayifuyela ukuthi ikhulise uboya, ukwazi ukwenza iwula ngoboya bayo, nofana ungayifuyela ukuyihlaba inenyama emnandi.

Imvu iba noboya obunengi begodu ayinaampondo, kuthi imbuzi ayinaboya obunengi begodu ineempondo.

Imvu uyibalela iinyanga.

Kungombana seziyijayele kobanyana ihlala hlangana nazo begodu iyazelusa.

Fanele batjheje kobanyana indawo leyo ayinaambandana eziyingozi, ezingadla izimvu na., begodu batjheje nokuthi inamadlelo amahle na.

Fanele babuze umlimi kobana izimvu lezi zineenyanga eziyingaki begodu ngimiphi imijovo eziyifumanako.

Kufanele azigude, ngombana izimvu zisaba umtjhiso.

Umphakathi ungalinga ukuthi bangabeki amanzi asilaphazelikeko ngaphandle.

Angaqinisekisa ukuthi zidla ukudla okuzilungileko begodu zisela amanzi ahlwengekileko.

Ungabotjhwa nawungakaphathi amaphepha atjhoko, aqinisekisa ukuthi izimvu lezo ngezakho, ngombana iinlelesi zandile.

Kungombana bazifuyele umsebenzi munye bazifuyele ukuthi bazozihlaba nofana bazifuyele kobana bazokwenza iwula ngoboya bazo.

Awa, abanye bayatlhayela ngalelo lwazi.

Awa, ipilo iraga kuhle ngeenkhathi zesomiso ngombanyana amanzi akapheli sihlala sinawo.

Abalimi bangazuza ngokuthi benze irhubhululo nofana bakhambele iimfundobandulo ezibanjelwa abalimi ngokubayelelisa ngobujamo bezulu obutjhugulukako.

Awa bona abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli.

Mamala ingasi yoke ikomo ehlatjwa esilarheni yetjiwe.

Kungombana nayingahlala ingaphophiswa iingazi, iingazi lezi zizokuhlala enyameni begodu inyama yakhona angekhe yabamnandi.

Ngiyabasola ngombana utjwala besintu abukenziwa ngezinto ezinengi begodu benziwe ngezinto zemvelo ezitjaliweko.

Kubangelwa kobanyana amanciliba namagalagune afuna indawo evulekileko begodu afuna itjhejo elinengi ukudlula iinkukhu.

Lokho ngicabanga kobana kubangelwa kukuthi ukudla iinkukhu ezikudlako nakho kuyabiza.

Iye, ngicabanga bonyana bangakukhuthalela ukulima.

Kungombana indawo yemakhaya ivulekile begodu namadlelo manengi.

Ngicabanga ingombana abantu abanengi abanalo ilemuko ngeenhlahla zefuyo eendaweni zemakhaya begodu abazisebenzisi khulu.

Iye, banalo ilungelo lokuthi baye emathuneni bayokuphahla ngombana amathuba layo akakafuduswa begodu ngewabo.

Iye, abentwana bayaya eenkulisa.

Izimvu ungazifuyela ukuthi uthathe uboya bakhona kuyokwenza ngabo iwula ekwenziwa ngayo izembatho.

Amabele enza ipuphu begodu enza isibilisi ekuyingumela ebilisa utjwala besintu.

Ngicabanga bonyana kungabakuhle nabangabhadalwa ngeveke.

Amalanga la abomma banikelwa amathuba aneleko kezokulima.

Kuwukhulisa ngokuthi isiphila kwenziwa ngaso ipuphu bese kuthi ipuphu ithunyelwe eenarheni ezibomakhelwana nofana ezingaphetjheya.

Afumaneka lula khulu ama-avokhado.

Amadamu abulunga amanzi yeke iinlwana ziyakwazi ukuthi nazomele amanzi ziyokusela emadamini.

Awa, amakghono wokuhlinza akafundelwa eyunivesithi kodwana umuntu ungamfundisa nawukwaziko ukuhlinza kubulula.

Kufanele alawulwe mnyango wezabasebenzi.

Kungombana izimvu kuphela kwesilwane esingakwazi ukubanga itjhada.

Ukuze amazwe amanye angakwazi ukuzitjalela isiphila kungombana isiphila asimili kunanyana ngiyiphi indawo. Nangabe indawo yakhona itjhisa khulu abakwazi ukuthi bangasitjala isiphila.

Iye, anganela.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi.

Iye, ngingakufundela ukulima.

Awa, amahlelo akakaneli kodwana wona akhona begodu kuyathembisa kobana ngelinye lamalanga azokwanela.

Awa, amahlelo la mina ngibona kwangathi akakaneli khulukhulu eendaweni zemaplasini.

Kuqakathekile ngombana kubalula ukuthi abantu abanengi abatjha bawafumane ama-App begodu

Ukudla abangazipha khona bonyana zingaguli litswayi.

Imihlobo yemirorho, sipinatjhi, lethisi, yikhabitjhi, imbuya nerude.

Urhulumende nakangenza kubeneemfundo bandulo la bafundela khona abantu abatjha kobanyana kulinywa njani begodu kuqakatheke ngani ukulima.

Bangathuthukiswa ngokuthi bakhangiselwe koke lokho abakuvunileko.

Abasebenzi bemaplasini basebenza ngaphasi kobujamo obumbi ngombana basebenziswa isikhathi eside begodu babhadalwa kancani.

Ngicabanga kobana basabiswa kukuthi udumbana uyabaleka. Usaba abantu yeke angekhe kubelula ukuthi bambambe bambophe bakwazi ukumsenga.

Ungabathengela ifuyo abazokwazi ukuthi bangayifuya endaweni encani njengeenkukhu nofana amadada.

Lokho kungathinta umphakathi kumbi ngombana abasebenzi nabangalisa ukusebenza umlimi angekhe abenesvuno esihle. Ngombana bazobe bangekho ukuthi bavune yeke angekhe akwazi ukuthi athengise isivuno sakhe.

Awa, endaweni yangekhethu nokho izimvu azikabi ukwetjiwa.

amapholisa aqinisile nakathi uzebile angekhe wapha imvu ilefte ngasuthi upha umuntu. Imvu nawuhlangene nayo endleleni okungasanani ungayiraga uyise emzini oseduze ubahlathululele kobanyana izimvu lezi uzithole endleleni.

Abantu ekadeni nabonga amanzi bebawasebenzisa kabili nofana kathathu ngaphambi kobana bawalahle.

Ngicabanga bona nabaqeda ukuhlinza bayasilahla nofana basipha omunye umuntu osifunako.

Njengabahlali baphambilini ningazuza amathuba womsebenzi.

Iye ingenzeka iinlelesi zihlale zinamaqhinga amatjha ekuphumeleleni ukweba ifuyo.

Awa, ngicabanga bona kuhlatjwa lokha nakunenyama efunekako kwaphela. Angekhe bahlaba iinkomo qobe lilanga ekuseni bangazi kobanyana babantu abangangani abazokuza bazokuthenga.

Ngamanzi amakhaza amasiba wekukhu awaphumi woke enyameni.

Amadamu alisizo elikhulu ngombana abeka amanzi kuthi lokha makunesomiso umphakathi ukwazi ukufumana amanzi.

Ikhabe kusithelo esibumbeke njengebholo esikhulu esihlaza ngaphandle, ngaphakathi sibovu begodu sineentanga ezinzima.

Ikhokhonadi sithelo esibumbeke njengebholo esinzotho ngaphandle sinoboya, ngaphakathi sinokumhlophe okuqinileko begodu namanzi.

I-kiwi sithelo esingangebholo yegalufu esinzotho ngaphandle ngaphakathi sihlaza kotjani begodu sineentanga ezinzima.

Ilamule sithelo esibumbeke njengebholo yetenesi esi-orange ngaphandle ngaphakathi sinamalungu begodu sinamanzi.

Iperegisi sithelo esincani esibumbeke njengebholo yegalufu esihlaza ngaphandle nofana sibebovu nofana sibesarulana esinentanga ngaphakathi begodu sinamanzi.

Isiwezulu siyabonela abalimi ngombana sibetha iintjalo zabo bese kuthi lokho okuhlobahlobileko kukhithikele phasi.

Isipinatjhi mhlobo womrorho otjalwa ebusika nofana ehlobo.

Isipinatjhi sidlala indima ekulu emzimbeni womuntu ngombana sisiza ekutheni umuntu abenamathambo aphilileko begodu aqinileko.

Itamati sithelo esibovu sibumbeke esingangebholo yetenesi esinamanzi begodu sitjalwa ebusika nehlobo.

Imirorho uyakwazi ukuthi uyitjale ethungeni bese ithi nase ikhule kuhle ukwazi ukuthi uyifake emareyini phasi bese uyayithelelela qobe ngentambama.